Hayi, abanalo kuba abantu bakuthi into abayaziyo imali kukuyithatha bayenze eyabo. Banobuqhophololo obunintsi, abakwazi imali ukuyigcina. Indlela enganceda loo nto kukuba kuqalwe abantu abathembekileyo, abantu abayaziyo imali, abantu abangayothukiyo imali. Kwaye kunyanzelekile endaweni yemali kuqashwe umntu othenjiweyo, not abantu abanobuqhophololo.

Kuba umatshonisa ngabantu abanodlame, abantu abangacingiyo xa beyofuna iimali zabo. Bangafika uthi usahleli endlini, bafike bathathe izinto zasendlini le yakho bahambe bayozithengisa kodwa uyobhatala imali le ubuyiboleke kubo. Ngoku andicebisi uba yindlela erayithi leyo. Umntu makazame ukunyamezela, angayi koomatshonisa. Oomatshonisa bathatha namakhadi wakho ngoku wena ungakwazi ukuthenga into zasendlini uzokwenza izinto zalapha endlini.

Mqeshi wam, ndize kuwe ngesihle apha ndizokuxelela ukuba kule nyanga andizubanayo ngokwexesha imali yakho. So, ndizocela ukuba undinyamezele. Ndizozama ngandlela zonke ukuba ingapheli le veki imali yakho ingekho sesandleni sakho. Ndicela undinyamezele.

Kuba abantu benzela ukuba xa iphelile imirholo yabo bakwazi ukuyothatha izinto ngesikweleti kwiivenkile. Abanye bafuna ukuba bakwazi umane bebeka loo mali ukwenzela ukuba xa iphelile imali babe nayo indlela abazowela kuyo. Bakwazi ukuyothenga izinto abazidingayo kuba banayo i-credit card.

Ukuba imoto indala sele seyisetyenzisiwe uyakwazi ukuyithenga ngemali eyihafu kule yemoto entsha kwaye imoto endala funeke njalo umane uyoyilungisa umane uyotshekisha. Imoto entsha yona ayisokolisi kanjengemoto endala. Imoto entsha uba uyithengile awuphinde ube uyilungisa uyothini, uyithengile qha. Uba uyilungisile umane usiya evenkileni yayo ilungiswe ubuye. Ngoku imoto endala yona funeka umane uyokhangela abantu abazokulungisela abazokufuna iimali ezinintsi.

Kuba uninzi lwabaqhubi lunalaa nto yukuba i-inshorensi iyadura kwaye i-inshorensi abayidingi. Ngelo xesha ke bayaziqhatha . I-inshorensi bayayidinga kuba uzothi umiselwe yimoto endleleni apha ubudinga ukuzoyithathelwa ungakwazi uzothathelwa kuba awunainshorensi.

Izamnceda ngokuba umntana wam uzothi xa ephuma kwamatikiletsheni wakhe angahlali phantsi abe needipreshini abe ecinga uba uzothini. Xa efumana ilowuni uzokwazi ukuba ahambe ayofunda akwazi ukuthenga izinto zokufunda iincwadi, yonke into kwindawo zokuhlala.

Kuba abantu bangazibona sebeseluvalelweni lamapolisa kuba kaloku usebenzise ubuqhophololo lokuvula iakhawunti ungazubanjwa.

Kukuba iphathe iinkcukacha zayo ezisemthethweni ihambe iye ebhankini leyo ithe yayithanda okanye yayikhetha iyovula khona iakhawunti yayo. Mhlawumbi iphathe loo malana, mhlawumbi kungafunwa loo mali apho kuloo bhanki, ukhupha ikhadi lakhe.

Kukuba ndibancede ngeendleko zemali ukuze bakwazi ukungcwaba kakuhle, babe nesingcwabo esihle kunye nebhokisi nokutya ukuze abantu bakwazi ukuthi ukugqiba kwabo ukungcwaba batye bahluthe bangalambi esingcwabeni.

Ndingakhetha i-inshorensi yoncedo lwezonyango olupheleleyo kuba yona uyakwazi ukuyisebenzisa nakwezinye izibhedlele eziphezulu ezikwiqophe eliphezulu. Ikho le kwisicwangciso sasesibhedlele angakwazi ukuyisebenzisa kwisibhedlele esiyiwani. Angakwazi ukuyisebenzisa kwezinye eziphezulu esibhedlele.

Kukuba umasingcwabisane atye imali kamasingcwabisane angayikhuphi xa kufuneke abantu beyifumene iimali zabo bangakwazi ukungcwaba abantu. Okunye kukuba abantu bakhuphe iibhokisi ezinye, xa kusweleke umntu abantu bangcwabele ebhokisini enye bahambe bayozikhupha emangcwabeni, baphinde bazithengise. Abanye kukuba bangazikhuphi iimoto zokuthutha abantu besingcwabo.